Fhethu hunzhi hune ungaya hone ndi u shandukisa dzi rannda uri dzuye kha dzi dollar fhethu ho thoma hu no unga ya hone ndi airport dzi airport hunzhi kanzhi hu vhona fhethu hune vha thusa ngazwo zwezwo huṅwe fhethu hune nṋe nda ḓivha ndi kha miṅwe mimoḽo hanefha kha vunḓu la Gauteng, hune vha ya thusa nga u shandukisa masheleni ayo ri a dzi kha dzi rannda ya kha dzi dollar tshiṅwe huṅwe fhethu ndo dzi banngani dziṅwe dziṅwe dzi bannga u a wana uri ṱhaṅwe una tshelede yo nga dzi rannda banngani vha ya u shandukisela yone.

U ya nga ha nḓivho yanga nṋe forex trading ndi hezwi noni zwine vhathu vha vha tshi kho renga tshelede ya maṅwe mashango tsumbo tsumbo muthu anga dzi renga pound ṱhanwe pound nthihi ya hangeini Europa nga rannda yawe then ya lindela ḓuvha ḽi yeneyo pound yavha yo gonya hezwinoni i tshi gonya u ḓo i shandukisa ya ya kha rannda ya vha yo novha tshelede nzhi yo no fhirela ine oya i renga ngayo mathomoni.

Hai nṋe athivhoni zwo tsireledzea na luthihi sa izwi vhugevhenga ano maḓuvha kha shango ḽine ra khou tshila khaḽo ho no anda nga nḓila ine naho hu si henengeyi mashangoni maṅwe naho hu tshi ḓi tovha fhano afrika tshipembe vhugevhenga ho ḓalesa nga nḓila ine muthu anga si tsha tea u tshimbila o fara tshelede nzhinzhi sa izwi magevhenga a tshi ḓo mudzhiela yone kana ene muṋe a tshi nga ḓi to i xedza a haningei mashango ḓavha a fhedza a si tsha u kona u ḓivha uri anga to zwi itisa hani u ḓo vhuisa hani hayani tsha khwine ndi u longela tshelede yau kha dzi bannga ndi hone hune yavha yo tsireledzea.

Zwithu zwine muthu a teo zwi thanyela tsho thoma ndi uri tshiimiswa itsho tshine a khou shandukisa masheleni ayo khatsho ndi tshi imiswa tsha vhukuma na nahone tshire mulayoni na sa izwi ano maḓuvha a vhugevhenga hono ḓala nga mvelele ine wa wana wono khuthuzwa kana wo no fhurwa fhurwa tsha ndeme tsho ndi tshone tsha ndeme tsha u thoma u ṱoḓulusa uri tshine tsha tsho ndi tsha vhukuma na hone tsha ro mulayoni na tshiṅwe tshithu tshine wa teo tshi ita ndi u ṱoḓa tha thu ṱhoḓulusiso uri ayo masheleni ane u kho yo a shandukisa ane a kho lingana na sa ezwi vhufhura ho no ḓala.

Fhethu hune muthu anga ya huna dzi agents nnzhi dza u shandukisa masheleni ndi hone hune muthu anga ya hone tshifhinga tshinzhi dzi agents hedzi noni dzi wanala afho dzi airport hafho hune mabupo a wanala hone muthu anga ya hone huṅwe fhethu hune muṅwe anga yone ndi bannga hu na iṅwe bannga hanefha Afrika Tshipembe ine ya shumana nazwezwo hezwo zwithu nga ḓi amba nga dzina fhedzi vha thusa vhathu ngazwo muthu anga ḓi ya kha bannga heneyo.

Ndi nga dzine dza dzine dza thusa vhathu ndi hezwi noni dza forex dzo luga fhedzi bannga ine nda i vhonesa tshifhinga tshinzhi ya vhathu vhanzhi vho no ita hezwinoni zwa forex vhatshi kho i shumisa ndi ei noni ine ya pfhi FNB first national bank iṅwe ine bannga ine vhathu vha nga i shumisa ndi heinoni Standard bank inwe ndi einoni Nedbank iṅwe Capitec bank fhedzi ndi zwa ndeme uri muthu ene mune a ya a ḓi itela dzi ṱhoḓuluso dzawe arali a tshi kho nyaga u dzi dzhenisa kha ezwo zwa forex.

Forex trading ndi ya ndeme vhukuma kha ikonomi yashu saizwi huzwa ndeme uri sa riṋe sa dzhango ri tshi vha na ndi nga ri mini kharentsi ya maṅwe mashango zwi thusa u takula ikonomi na hone zwi thusa kha zwithu zwinzhi na u na u u.

Tshithu tshone ndi nga ita tshone ndi uri sa muthu ane a kha ḓi tou thoma u guda ndi nga si dzhie masheleni manzhi manzhi nda dzhia nda ya nda ma laṱela kha forex ndi dodi to u thoma nga zwiṱuku nga zwiṱuku nda vhona uri zwi khou tshimbilisa hani na hone tshiṅwe tshithu tshine ndi nga ita ndi u guda kha avho vhane vha kho wana zwa forex zwi tshi kho shuma nda vhona zwori vha to zwi itisa hani na nṋe nda sedza nda zama u ita zwezwo zwine nga ndi nḓila ine vha khou itisa ngayo no wana tshithu tshine ndi nga ita ndi u dzulela ndo tevhelela mafhungo a ḽi fhasi sax zwiṅwe zwa forex ri tsho kwameya nanga a mafhungo ane avha a kho itea lifhasini.

Tshithu tshithu tshine ndi nga eletshedza muthu muṅwe na muṅwe a ne a khou shandukisa masheleni awe ndi uri kha thoma a wanulusa uri hetsho tshi imiswa tshi ne a khou ya kha tsho u shandukisa masheleni hetsho tshiimiswa tsho themendelwaho na nga tsho themendelwaho na nga vha muvhuso kana nga vha mulayo musi a saathu tsho khou wana tshelede yawe a ya haningei nahone arali muthu a wana uri ri sa atshi ita dzi ṱhoḓuluso zwa uri tshiiswa a tshi ngo themendelwa u itela u thusa vhanwe kha e a a vhige mulandu kha vhathu vho no kho ita zwithu zwo raloho nahone muthu a songo soko rumela muthu muṅwe na muṅwe tshelede nga maanḓa afha noni kha khadi nga dzi computer dzi sa thembisi.

Ee ndi zwa ndeme uri muthu avhe na akhanthu yawe ya bannga sa izwi u tshi nga sedza zwinwe zwiimiswa ano maḓuvha a zwi tsha ṱanganedzaho tshelede nga tshanḓa zwi vho shumisa account fhedzi tshiṅwe tshithu ndi tsha uri tshelede yau i vha yo tsireledze musi ikha account yau ya bannga u fhira musi wo to i vhea hayani sa izwi itshi nga ḓi xela itshi nga ḓi tswiwa nahone zwi a leluwa u vhulunga nga akhaunthu ya bannga sa ezwi tshelede itshi vha i kule u nga si kone u swikelela u ṱavhanya u fana na musi tshelede ine wa ḓovha nayo tshanḓani iwe muṋe.

Thuso ine unga ita yone ndi uri arali hu na iṅwe akhaunthu ya bannga kha iṅwe bannga u nga ya kha zwiṅwe zwithu zwo no vhudzwa upfhi ATM wa ya wa wa ya wa bvisa ipfhi mini bank statement kana proof of account yau wa ṱuwa na yo kha iṅwe bannga ndi afho hune vha nga kona u thusa uri u vule account.

Ndi zwa ndeme uri bannga i ite ndaṱiso kha khavho vhane vha a vhadzhia masheleni nga mafheloni nga tshifhinga tshisa thu swika sa izwi tshifhinga tshinzhi musi wo vhulunga masheleni bannga i a dzhia masheleni kha zwithu zwinzhi zwo imo ngauri zwino arali vho ya wa hula masheleni anga zwi vha zwi kho ita ine khoniferentsi khavho vha bannga zwino vhone vha ṱoḓa maga a ndaṱiso.

Maḓuvha zwithu ano maḓuvha ha zwithu zwi kho leluwa zwi tshi ya tshine a muthu anga ita tshone arali a na epe ya bannga ndi u dzhena nga kha epe yawe ya bannga a tevhedzela zwidodombedzwa zwine zwavha zwo ṅwaliwa hanefho a shandukisa phini yawe ya bannga o ḓi dzulela hayani arali a si na epe eyo ya bannga mu muthu anga ya hanengei davhini ḽa bannga ya tsini na hawe na ya haningei o ṱuwa na na khadi yawe na uya bannga a dovha a ṱuwa na basa yawe ndi hone hune ha vha vha vho shuma hanengei banngani vha ḓo kona u muthusa.

Tsireledzo ya hone yo khwaṱha nga mannḓa na maḓuvha hu na nyaluwo kha hezwi zwi no vhidzwa upfhi cyber security dzi phakhani nnzhi na nga dzi vha dzi cyber security zwine zwa thusa u tsireledza masheleni a vhathu nahone musi u tshi kho renga tshithu kha bannga ukho shumisa internet huna zwithu zwine vha khou pfi two factor authentication zwine zwiya ndi zwone zwine zwa anya tsireledzo nga mannḓesesa kha izwi noni zwithu zwa dzi internet.

Nṋe nga ṅwaha we nda vulisa ngayo garaṱa yanga ya tshikolodo ndo ṱuwa na lunwalo lu bvaho mushumoni lu sumbedza miholo yanga ya miṅwedzini mararu yo fhiraho. Nda dovha nda ṱuwa na garaṱa yanga yo sumbedza hezwo ndi mudzulapo wa fhano Afrika Tshipembe. Nda dovha nda ṱuwa na lunwalo lu bvaho ngei ha masipala lu sumbedziso ndi mudzulapo wa fhano.

Mbilaelo dze nda vha nadzo ndi dza uri, ndi ḓo wana khumbelo yanga i sa tendelwi sa e zwi ndo vha ndi na zwiṅwe zwikolodo zwe nda vha ndi soko to zwi lifha zwavhuḓi. Fhedzi ndo mbo ḓi humela hayani nda dovha nda humela ho no fhela miṅwedzi yo imaho nga uri musi musi ndo no vha mubadeli wa zwikolodo zwanga zwavhuḓi.

Tshine nda nga tshi ṋea ndi uri muthu a sedze dzi ndi nga ri mini, mbadelo dza hone dzo uri dzi vha dzi tshi khou tou tshimbilisa hani, zwo uri tshelede iyo a tshi vho i lifha, i ḓo vha yo no to phaṱhwa hani nga nṱha.

Ṅwalela zwine zwa vha kha ndeme nga maanḓesa kha nṋe musi ndi tshi ṱoḓa garaṱa heinoni tshikolodo. Ndi dzi tshelede dzine dza phaṱhwa nga nṱha musi ndi tshi vho lifha tshelede heyo. Tshiṅwe tshithu tshine nda tshi sedza, ndi uri vha vha vho ṋea tshelede nngafhani ine nda nga kona u i shumisa.

Nṋe kha bannga henoni ine shumisa yone, musi u tshi ita khumbelo ya garaṱa heinoni ya ya u koloda, u ḓo ya hanefho kha app, wa vhona huna hune wa ḓo puṱedza hone, hune vha ḓo thoma u vhudzisa uri u wa shuma kana u shumi naa. Musi wo no fhira hafho, vha ḓo u vhusa uri u hola tshelede yo imaho nga uri. U hanefho wa, wa posa maṅwalo a u a miholo ya miṅwedzini yo fhiraho, u tshi fhedza hanefho vha ḓo u dzhenisisa basa yau, ṋomboro ya basa. Ndi hafho hune vha ḓo kona u vhona uri credit score yau yo ima hani, vha kona u tendela uri na eyo garaṱa kana vha u hanela.

Ndi ngo uri vhaṅwe vhathu vhutshilo zwavhuḓi ha tshikolodo a vha vhu funi, na nṋe ndi muṅwe wa havho hanevho vhathu. Ndi vhona ungari ndi khwiṋe u vhulunga tshelede yanga nga ene muṋe. Nahone nda shumisa ine ndavha nayo, zwine a thi zwi swikeleli nda zwi litsha.

Akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho, ndi heyinoni akhaunthu ine , tshifhinga tshinzhi vhathu ndi yone ine vha dzhenisa tshelede ine vha vha vha tshi khou i wana nga nḓila dzi fhambanoho khayo. Nahone akhaunthu ya hone, a i tu to vha na dzi phaphu dzi fanaho na heinoni ya u vhulunga kana na heinoni ya tshikolodo.

Ndi uri tshelede ine ya vha banngani, na tshelede ine wo to wo to ḓi vhetshela iwe muṋe hayani. A zwi fani, tshelede i ne wo vhea hayani, i yawa nga veḽu mara fhedzi tshelede ine ya vha banngani, i ya vha i khou gonya nga veḽu ngo uri i vhe i na dzi interest dzine kana ndi nga ri dzi khaphi dzine dza vha dzi khou engedzwa nga khayo ṅwaha nga ṅwaha. Kana tshiṅwe tshifhinga ṅwedzi nga ṅwedzi, zwi tshi kho bva nga uri i we akhaunthu yau yo to dzulisa hani.

Ndi nga ṋea tsumbo nga makhulu wanga, vho vhuya vha vha vha vula akhaunthu kha iṅwe ya dzi banngani. Hanefho vha tshi khou itela u vhulunga masheleni a vho, a pension. Zwo vha thusa uri vha kone u wana masheleni a vho a tshi khou gonya nga ṅwaha nga ṅwaha, a vha o vhulungeya zwavhuḓi nahone o tsireledzea. Zwine zwa vha thusa uri vha kone u swikela zwithu zwiṅwe zwe ṱhaṅwe nga vha vha songo ya vha zwi vheya kha akhaunthu heinoni ya u vhulunga, vha ḓa vha songo kona u zwi swikelela.

Zwipikwa kha vhathu zwi ya nga u fhambanana, fhedzi kha vhathu vhanzhi vhane vha vula heinoni akhanthu ya u vhulunga masheleni lwa tshifhinga tshilapfu, u ḓo wana vha tshi khou itela uri ṱhanwe u khou vhulungela u bva nyendo, na khonani dzavho mafheloni a ṅwaha. Kana nga murahu imaho nga uri, kana ane a khou vhulungela u thoma bindu ḽawe ḽo imaho nga u ri.

Bannga i yaya ya dzhia hayo masheleni, yaya ya mavhea huṅwe uri i kone u wana mbuyelo. Ndi hafho hune bannga ya kona u wana nzwalelo dzo imaho nga uri.

Ee, zwone ndi muhumbulo wavhuḓi u, u vula akhaunthu iyi, u i like wa vhulunga tshelede yawu yo uya yunivesithi kana ya u renga goloi. Hezwo zwi tshi ḓo ḓi u thusa, uri musi tshifhinga i tsho tshi tshi swika u so ngo vha u khou tou thomolosa kha gumba.

Ndi tshi khou sedza zwino, nṋe ndi nga ḓi imisela u vala tshelede yanga kha akhaunthu ya ṅwaha muthihi fhedzi.

Vhathu vhane vha nga vhuyelwa, ndi havhanoni vhathu vhane vha vha shumi, arali o ṱangana na tshelede nnzhi yo imaho nga tshifhinga tsha uri a ya a i vhulunga.

Dziṅwe khombo dzine unga ṱangana nadzo, ndi musi u tshi vho nyaga tshelede heyo tshifhinga tshe wa kalelwa tshi sathu swika. Ndi hafho hune a vha tsha ḓo u fha yoṱhe, vha ḓo u fha yoṱhe hono vha na ndaṱiso.

Ndi zwa ndeme uri vhaswa vha vhe na nzu na dibosithi dza nzunzanyo dzo teaho. Sa hezwi zwi tshi ri tshi nga sedza vhaswa vhanzhi vha tshi balelwa u vhunga vhulunga masheleni. Zwino arali vho vala tshelede heyinoni, vha sa koni u tou i swikelela zwavhuḓi, vha a kona vho u vhulunga. Nahone nzwalelo ine ya waniwa kha hayo masheleni, i ya ṱuṱuwedza uri vha vhulunge vha tshiya phanḓa.

Sa vhathu vha nga tshelede khwinisa hezwi muthu a tshi kona u vhona nga u ṱavhanya uri tshelede yawe i kho to shumisa hani hu si na ṱhoḓea uri a thome ha ye banngani a ṱoḓe tshi tatimente.

Lwaho ndi wowu wa u tsireledza kana musi hu na malwadze kana zwi wo hanefho miṱani.

Ndi pfha ndi sathu to tshi pfesesa zwavhuḓi ndi tshintsha uri hupfi u tou badela bannga tshelede ya ndindagwama.

Dzedzo nzwalelo dzau dze dza vha dzi tshi ḓo vha dzi khou engedzea a dzo vhanzhi arali wo ṱavhanya u badela.

Ya bannga ndi ndi tshishumiswa tshine tsha thusa muthu u vhulunga masheleni nahone u shumisa masheleni avho nga nḓila yo tsireledzeaho.

Ṱoḓa ndi nga ri ndi mini vhu khonṱhisi ha ḓiresi ya muthu zwone zwithu zwine zwi a konḓa nyana.

Zwi ita uri ndi pfhe ndi si tsha to zwi pfhesesa zwavhuḓi zwa hadzima tshelede saizwi miṅwahani ṱanu uri hu vha hu khou tshila u khou shumela tshikolodo yo ḓalesa.

Nga maanḓa nga nzwalelo dzine dzi ḓo vha hone nga nṱha ha tshelede dzine nda ḓo vha ndi khou i badela.

Ndi nga vha eletshedza uri kha vhaḓoni ya ṅwaha nthihi fhedzi hu itela uri nzulelo dzanga dzi so ngo to vhesa nṱha nṱha.

Arali khonani yau ya vhudzisa ndi nga i eletshedza uri mobile money yo leluwa nga uri i a ṱavhanya musi u tshi khou rumela muthu tshelede.

Zwithu zwine wa ḓo zwi vhulunga khazwo ndi bannga yau kana ndi garaṱa yau ya bannga.

Ndi nga ndi nga humbula uri oyo muthu ngoho hu khou to ṋea ngeletshedzo ya vhuḓi sa izwi miṱa minzhi tshifhinga tshinzhi musi muthu a shuma a tshi ṱuwa vha tshi sala vha tshi kha thambulo.

Nga uri eyo baḽuni ya hone dzi nzwalelo dza hone dzi to tshimbilisa hani.

U vhudza uri life cover a ina miṅwaha sa izwi ḓuvha na tshikhathi ḽa uri muthu a ḓo ṱuwa ḽifhasini lini hu si na a zwi ḓivhaho a zwi na muṱuku a zwina muhulwane ndi ngazwo muthu a tshi to dzula o lugela.

Ndi songo pfha a tshi tshuwa tshithu sa izwi no mobile money yo tsireledzea vhukuma sa izwi ya uri maḓuvhani zwine zwa cyber sekhurithi zwine zwa tsireledza vhathu.

Ndi nga dzhia nnḓu eyo ine yavha na mbuyelo nnzhi.

Ndi zwa ndeme saizwi tshikhathi tshi tshivha tshone tshine tsha u vhudza uri nzwalelo dzone dzi ḓo to ita hani.

Mbudziso ya ndeme nthihi leluwa ine nda nga i vhudzisa ndi uri nzwalelo dza hone dzi to tshimbila hani malugana na tshifhinga, ndi khwine u dzhia tshifhinga tshiṱuku tsha u lifha kana tshifhinga tshinzhi na.

Ndi ndi nga mu vhudza uri ndi zwa ndeme uri a ḓivhadze muthu ane a mu fhulufhela uri ene huna life cover hu itela uri musi i siho ḽifhasini vha ḓo kona u kovhelana zwavhuḓi.

Ndi nga vha sumbedzisa uri tshelede i vha yo tsireledzea khwine musi ye banngani u fhira musi wo dzula nayo hayani.

Ndi nga mu eletshedza uri ndi zwa ndeme uri a ye a wana insurance ine ya ḓo kona u u tsireledza muṱa wawe musi ono ṱuwa ḽifhasini.

Ngeletshedzo ine nda mufha yone ndi uri u to pfhesesa uri ndindagwama ḽa banngani ine a khou nyanga u i shumisa yone ḽo to ima hani.

Ndavhelelo nthihi ine ndavha nayo ndi uri dziṅwe life cover dzi a lenga u bvisa tshelede, zwine ngori zwi a mpha mutsiko uri muṱa wanga wo zwi ḓo sokou u fana naho ndo vha ndi si na life cover.

Ndi vhona uri mbeto oyo wo khwaṱha u swika nga gai nahone tshelede ine musi ndi tshi vho vhalela na nzwalelo i ḓovha i kho tea u yo yo mmbete na.

Dza nga nḓila ya dzi nzwalelo u sumbedzisa uri tshifhinga tshi lapfu tshi amba nzulelo nnzhi tshifhinga tshiṱuku tshi amba nzwalelo ṱhukhu.

Ndi a pfhesese uri bannga i na tshelede yo ndindagwama u vha na akhaunthu ya banngani ya silala.

Life cover eyo i tou shumisa hani.

Zwo uri life cover ndi ya ndeme sa izwi i tshi ḓo ṱhogomela muṱa wa wo salaho musi ene a si tsha tshila.

U badela tshelede heyo yoṱhe nga tshifhinga tshithihi.

Tshe nga thoma ngo ya website yeyo life cover nda ya nda wanulusa mafhungo a vhukuma hu u itela uri ndi kone u phaḓaladza mafhungo a vhukuma husi na mavharivhari.

Ndi musumbedzisa uri life cover ndi tshithu tshavhuḓi u tshi nga sedza vhathu vhanzhi vhane vha vha na life cover ndi vhathu vhane vha vha na miṱa ine na vhana vhaṱuku, vhane musi musi hoyo muṋe a tshi ṱuwa ḽifhasini u ḓo wana vhana vho vha songo tsha ṱhogomelwa, ndi hafho hune life cover ya dzhena hone u thusa u itela uri musi wono ṱuwa ḽifhasini havho vho salaho vhavha vho ṱhogomelwa nga nḓila yavhuḓi.

Life cover iyo ya hone i badeliwa vhugai nahone i bvisa tshelede nngafhani.